Re le setjhaba re tlamehile ho reka meriana mabenkeleng a tlwaelehileng, eseng bathong ba dulang ka ntle ho mabenkele. Ka le leng la matsatsi ke ne ke emetse motswalle kantle ho mabenkele, ke ne ke eme pela batho ba rekisang meriana kantle ho mabenkele. Ho ile ha fihla ntate a kula, a kula leino mme o ile a reka moriana kantle ho mabenkele. A be a nwella moriana hona moo ke ho , o ile a tsamaye empa hang ka mora metsotso o ile a kgutla, a futha ho se ho lehodimo ho feta ha ane a fihla pele. Seo se bolela hore meriana e ka ntle ho mabenkele ha e ya loka.

Dumelang batswadi, ke ya tshepa le phetse hantle le ha mpa le le sebakeng sa book mmele. Ke tswa mapolasing moo e le ho re ke nka dihora tse kabang tharo ho fihla spetlele. Mme ke na le lefu le sa batleng ha ke ema mola wa spetlele, ntle le moo nka hlaelwa ke mathata haholo ha nka ema mola. Ka hoba le eme nako e telele moleng, ke ne ke re ke tle ke kope tumello ho lona, ho re ke tle ke fetele pele ho re ke tle ke fumaneng moriana, la potlako pele nka thola mathata. Lefu la ka le lebe haholo ha le batle eme nako e telele.

Ho kwalwa ha metsamao e bile sehla se boima haholo, ka ha ho phethwa ha mabaka ho ne ho hloka motho a tswele mebileng. Lockdown e ne e sa re tshwara hantle lapeng leso ho hang, ka ha re ne re sa kgone ho tsamaya re le lelapa. Lapeng leso re na le nako moo re tswang re le lelapa, re ya dijong, mabenkeleng mme ka lebaka la ho e ne e le lock down, re ne re sa kgone ho ya dijong, mabenkeleng re lelapa. Ha dijo di ne di fetse ka tlung ho ne ho tswa ntate ho ya mabenkeleng mme o ne a lebala tse ding tsa dintho tse tlamehileng ho rekwa ka tlung.

Ha motho molekane wa hae a na le HIV, di ngata dintho tseo ba ka di etsang ho thibela ho tshellana kokwanahloko. Ba ka sebedisa kgohlopo ho thibela tshellano ya kokwanahloko, kgohlopo e bohlokwa haholo ho motho a nang le kokwanahloko. Hobane kokwanahloko ha e kgone ho fetela ho motho e mong ha e le ho re kgohlopo e ya sebediswa thobalanong. Ntle le ho e sebedisa kgohlopo, ho bobebe ho re kokwanahloko e kene mothong. E nngwe e ka thibelang kokwanahloko ya HIV ho tshellana ke ho tlohela ho etsa thobalano kgafetsa kgafetsa ka ho ba phoso e ka etsahala ho re kgohlopo etswe nakong ya thobalano.

Malome ho molemo haholo ho ya dihlahlobong tsa bophelo ho re o tle o tsebe bophelo ba hao moo bo emeng teng e sale ka nako. Ho kula ke ntho e teng bophelong ka ha re le leetong. Ka ha ke bona matshwao a TB ho wena ke ne ke o kgothaletsa ho re o ye hlahlobong tsa bophelo, pele maemo e ba a fetelletseng. Ho re o tle o kgone ho thola meriana kapa tsona di pidisi, ho ka qoba lefu wo hatella.

Ee, ke a dumela ho re nka nka dikeletso tse fumanehang ho marangrang. Ke nahana ho re ha ho motho ya ka nkang monyetla ka ho ngola maka ho re maphelo a batho a be sehleng se setle. Marangrang a fana ka dintlha tse ntle ha ho tla ho tsa maphelo a matle, ho ka thusa setjhaba. Ba bangata batho ba sa kgoneng ho ya dipetlele, ba nkang tsebo marangrang ho re ba e sebedise bakeng sa maphelo a matle, ho re ba be na le bophelo bo botle.

Nka eletsa ba ratang ho re ha ba etsa thobalano, ba shebe kgafetsa kgafetsa ho re sireletso e ntse e le maemong a matle. Thobalano e hloka ho re ba ratani ba sebedise sireletso ka nako tsohle, mme sireletso e be hantle qalong ho fihlela qetellong ya thobalano. Baratani ka bobedi tlamehile ba nne ba ele hloko ho re sireletso ha e tabohe. Mme seo se ka ka ho hopotsana ke baratani, e nngwe e ka etsang ho thibela sireletso ho taboha, ke ho etsa thobalano ka tsela e leng ho reng sireletso e ka bonwa ke baratani kgafetsa kgafetsa. Ho re e ka ba e tabohile kapa tjhe.

Motswalle ho bohlokwa haholo rona moriana ka nako e tshwanetseng ho re moriana o kgone ho sebetsa ka tsela e nepahetseng. Mme ho re moriana o sebetse ka tsela e nepahetseng, nka kgothaletsa ho re o behele dinako tsa ho na moriana mohaleng wa hao. Tse tla o hopotsa ka nako ya moriana, ha o sa nwe moriana ka nako e tshwanetse, o etsa maemo a fokole ho feta ka tsela eo a leng ka teng. Dula o behile mohala haufi le wena ho re o tle o hopotse ha e le nako ya moriana ka nako tsohle, ho re o seke wa lebala dinako tsa moriana.